Kungenzeka bonyana ngombana abantu bemaplasini abasibanengi begodu bahlala ngokuhlukana kwebanga.

Mina angiboni lokhu kumraro ngombana urhulumende angafaka abonogadi abhadalwako bonyana bagade iinkoloyezi ezizokurhelebha abantu bemaplasini.

Iimbhedlela zikarhulumende azikho ezingeni eliphezulu sijama imijeje isikhathi eside. Kwesinye isikhathi bewungahlolwa bakutjele bona isikhathi sokuvala sifikile namkha utjelwe bonyana iinsetjenziswa aziberegi nofana imitjhoga abanayo.

Mhlamunye kufanele kube nekambiso engasetjenziswa. Lokha umuntu nakabiza i-ambulance njengokuzitlolisa imininingwane yakho namkha ubuso bakho ngaphambi kokuthola usizo.

Umuntu ogulako akufanele alinde bonyana abekelwe ilanga lokuthola isizo begodu akusiwo woke umuntu okwazi ukuberegisa i-internet. Khulukhulu abantu abadala begodu nakho lokho kuyabiza. Kanti abantu abanengi beSewula Afrika ababeregi.

Esimeni esinje kusolwa urhulumende ngokobana emtholampilo akufanele abantu abagulako bajame namkha balinde isikhathi eside begodu angeze sasola abantu ababerega khona. Ngombana nabo nabatlhayelako akukho ebangakwenza angeze bakghona ukusiza woke umuntu ngasikhathi sinye.

Eembhedlela zangeqadi isizo lifumaneka ngokurhaba begodu nabahlengikazi bakhona banetjhejo. Kanti kufumaneka nazo zoke iinsetjenziswa kanye nemitjhoga.

Ngileza nawuyakizo akugcwali begodu ufunyaneka imali. Kanti-ke ngezazo eziningi kulokha abantu baya nababeregisa izinto ezibizwa bonyana ngama-medical aid ezibhadelelwa njalo qobe ngenyanga

Angiboni bonyana kungabambono omuhle loyo ngombana akusiwowoke umuntu okholelwa esintwini sokukhambelana neenyanga. Kodwana lokho akutjho bonyana kungabayinto ehle lokha abahlengikazi mabangakutjho bonyana bacabangani ngalokho. Kodwana kungabimthetho otlolwa phasi bonyana babenelungelo lokukwenza lokho.

Ukwenzela bonyana bafike ngokurhaba lapha babizwe khona. Ngombana kuyinto erhabako lokha nakuthome umlilo nanyana kukukuphi.

Kilokhu anginalwazi.

Kilokhu anginalwazi.

Ngicabanga bonyana kubhedere lokha mawubiza abacimimlilo umlilo usesemncani ukwenzela bonyana ukungakhuli ubemkhulu ungasalawuleki.

Ngicabanga bonyana kwenziwa kukuthi bayabalolonga bafunyane iziqu zokwazi izinto ezifana nalezi.

Iye, lokha nakunommoya kungenzeka bonyana ummoya lo uvuthele igwayi leli lenza bonyana ulothe.

Kuyinto ehle lokha umphakathi mawungafundiswa ngokulumatha kwemililo nokucima umlilo lokha mawuvuthako yeminye yemitlhatlhana ukwenzela bona kungavuthi yoke.

Khengibone.

Kufuneka bonyana woke umuntu onekoloyi aqinisekise bonyana ikoloyi yakhe isendleleni begodu ikhambelana nomthetho.

Ngimbathe ingubo ngizivale ngayo ngizame ukungena begodu sizame ukucima umlilo ngehlabathi kanye namanzi.

Kufanele sibize i-ambulance izokghona ukubathatha ibase ngemtholampilo namkha esibhedlela.

Angeze ngahlala ngingenza lutho lokha ngisalinde abacimimlilo bafike.

Ukudosa intambo ngokungamthetho kungenza bonyana indlu itjhe ngombana lokha nakungenzeka iwe namkha yenze umlilo ingalumatha lula.

Ngombana bathi igezi ayihlangani namanzi.

Ngokobana ilungele ukukhamba endleleni ngokungomthetho.

Kufanele yoke ikoloyi ethutha abantu ibenesicimamlilo ngaphakathi.

Kufanele kufundiswe abazali bese abazali bona bafundise abentwana.

Iinkhukhula lizulu elina khulu nangommoya line likhukhule izindlu kanye nemakhiwo emikhulu.

Abadala baye bathi kanengi zibakhona eendaweni eziduze nemilambo nofana eendaweni lapho kuthandwa khona lizulu.

Iye, ngombana umlambo osazeleko uyagijima begodu ungabanengozi yokobana abantu bakhambe nomlambo ogijimako.

Kanengi lokha imizi nayisahlelwe ziinkhukhula ayihlukumezi abantu ngaphandle kwalokha kuhlongakale abanye.

Ngokwazi kwami kukhona abahlanguli ababerega ngeemphaphamtjhini lezo ezikghona ukufika khona entabeni eziphezulu.

Kufanele ubeneensetjenziswa zakhona ezifakwa ngemigodlaneni njengesigodu ekukhanjwa ngaso kanye nokudla okwaneleko begodu uphathe namanzi aphephileko bonyana ungawasela.

Ukobana bangaphathwa malwelwe, khulukhulu iswigiri.

Ngesikhethu baye batjho njalo bathi, ummoyakhe usese sesibhedlela.

Ngilaba abasithi bona bayakghona ukukhuphukisa abantu izisu.

Lokha nakafuna ukwenza isenzo esinje, kufanele aye kudorhodere onamaphepha, otlolisiweko begodu lokhu aqiniseke ngakho ngaphambi kobanyana aye khona.

Iye, kunjalo ngombana kusese nabantu abangazwisisi isimo lesi namkha babone abantu laba bafana nabanye abantu.

Mitjhoga eselwa babantu abathelelelwe yingogwana i-AIDS.

Kufanele abomdosiphambili bemaplasini baqinisekise bonyana urhulumende uyabatjheja abantu bemaplasini.

Kilokhu anginalwazi.

Kilokhu anginalwazi.

Kungenzeka bonyana kwenziwa kukuthi abasibanengi abantu abahlala emaplasini begodu nakho lokho kokuthi abakghoni ukuzithenga ngebanga lemali ebanganayo.

Iye, ukubhema kubangela isifo samaphaphu.

Iye, begodu amalanga la baqatjha bona khulu ngaphambili kobana baqatjhe abantu abangakakhubazeki.

Kilokhu anginalwazi.

Ngombana abathembi urhulumende wethu nangendlela i-COVID-19 le eyafika ngayo.

Ubungoma kukuyokuthwasa, ufundele ukulapha ngokwesintu begodu lokhu kwenziwa babantu abanobizo lalokhu.

Mina ngibona kulula nabaphekelwa kabili ngombana keminye imizi abanakho ukudla ebakghona ukupha abentwana babo ekuseni.

Ngithi kuyinto ehle ngombana amadoda akathandi ukuya ngemtholampilo bayozihlolisela nanyana bazizwa bona abekho kuhle.

Iye, ngibona laba abaphethe ngesikolweni baberegisane nabazali bonyana lokha njalo nababiza iinhlangano zokukhuluma ngezinto zesikolo, kukhulunywe nangokudla lokhu ebakubonako.

Iye, ngombana kulapho batholakala khona.

Bakhona abantu aberegisana nabo kulawa makhamphani enza iincwadi kanti kuthi bakhona abanye abakwazi ukuwenza amaphepha la ngamatheknoloji.

Urhulumende nawungahlanganyela nemibutho efana namakerege kanti nokhunye kufundiswe ngabantu njalo, kukhulunywe ngakho nabahlangeneko.

Kilokhu anginalwazi.

Ngibona umkhulu khulu ngombana imizi ayifani ngokomnotho. Kuneminye imizi ebalala bangakadli namkha kube namalanga amanengi banganakudla.

Iinkoloyi zemitjhoga le azikghoni ukufika zingene ngaphakathi emakhaya ukufinyelela ebantwini abazitlhogako.

Ngibona ngathi kuya ngokuthi umuntu ukhubazeke kangangani begodu ukhubazeke unomphela namkha ukhubazeke lokha kokuthi angabuya alunge.

Iye, ngibona kunjalo. Ngathi bayatjhejwa bona kunalokha eminyakeni edlulileko.

Ukudla okusuthisako nokuneenthelo ezilungileko ebantwaneni.

Iye, kunjalo. Ngicabanga bonyana kwenziwa kukuthi abantu abanengi abanalwazi ngokugula lokhu.

Ngicabanga kobana abalaphi bendabuko kufanele basebenzisane nabalaphi kanye norhulumende ukuthi bakwazi ukufikisa iinhlahla lezi kwamanye amazwe.

Kilokhu kufanele abadosiphambili basebenzisane norhulumende ukwenzela bona nabo abantu abasemaplasini bayasizeka ngalokhu.

Ukobana abantu bazethembe begodi babe namaphepha alungileko ukwenza lokhu.

Umkhangiso wamambala kufanele ubenenomboro etlloliselwe ngayo ukwenzela bona sikwazi ukuhlola bona ngambala ngiyo na.

Kilokhu anginalwazi.

Kufanele angawaseli lawa emalangeni adlulileko kodwana abenendlela angenza ngayo ukuthi azokukghona ukukhumbula ukuwasela emalangeni azako.

Mhlengikazi okufundeleko lokhu.

Kilokhu anginalwazi.

Imbiza mitjhoga eyenziwa bahlengikazi ngeenhlahla ezenjiweko.

Iye, lokha nabangasebenzisana bakghone ukubonisana ngayo

Iintjalo lezi ngizo ebalapha ngazo namkha ekwenza iinhlahla lezi ezisetjenziswako.

Iye, kodwana nakwenzeka endaweni elungeleko lokhu njengeenkolweni kanye nemasondweni.

Kulokha nawuthatha iinhlahla ezithize, uzitjhisela phezu kwamalahle avuthaka ukwenzela bona uhogele umoya namkha intuthu yakhona.

Kilokhu anginalwazi.

Sihlahla ekulatjhwa ngaso ihloko.

Kilokhu anginalwazi.

Iye, ngendlela kwenzakala ngakho amalanga la, ngiyakholwa.

Awa, angiboni bona kuyasiza lokhu.

Ngibona ngathi kwenziwa kukuthi abantu abanamisebenzi ngobunengi begodu urhulumende wethu akanatjhejo kilezi zezinto ezingekho emthethweni.

Ukuthi nabo bakghone ukuhlolwa nokutjhejwa ngefanele, njengayo yoke imiphakathi.

Kilokhu anginalwazi.

Awa, mina ngibona ngathi bakhona nabafazi abakghona ukuwenza imisebenzi le.

Kufanelwe kusolwe umelaphi lo ongekho emthethweni ngombana kufunkambiso ekumele ayilandele ngokwenza lokhu.